Eyi, ave umnandi umqombothi. Umqombothi uhluke kakhulu kunezinye iziphuzo ezidakwayo ngoba umqombothi wakhiwe ngamabele. Amabele abuye adliwe njengephalishi njalo ekuseni, amabele ake aphekwe ukuze adliwe nenyama ebusuku. Lokhu kwenza ukuthi umqombothi ube nalokho kunambithiseka okunokusuthisa, kodwa esikhathini esifanayo futhi uphinde unikeze obudakwayo, ngakho-ke umqombothi usezingeni eliphezulu kakhulu.

Isinqumo somndeni wakwaMbona ukuthi singawenzi umcimbi wokuthomba ngokwesiko kungase kwenze indodakazi ikhule ingenayo leyo mizwa yokuzazisa ingenawo ukuzigqaja ngemvelaphi yayo.

Imvunulo nemihlobiso ehlukile iyaye ihambisane nesigaba sempilo yomuntu noma nomcimbi obuswayo. Lokho kuyaye kuzenza abantu bayazigqaja ngemvelaphi yabo.

Izindima zobulili ziphelelelwe yisikhathi, kodwa-ke kulaba abasakholelwa kuzona bayakwazi ukuthi bafunde amakhono ahambisana nobulili babo. Njengokuthi umuntu wesifazane uzofundiswa ukupheka, nomuntu wesilisa uzofundiswa ukuhlahlela.

Ukuphucwa imihlaba nemfuyo kokhokho bethu ngodli bephucwa izinkonjane, kwenza ukuthi bangabe besakwazi ukungcwaba ngesizotha. Ngokuthi njalo uma kukhona umuntu okhotheme kuzonginqwa inkomo mese kuthathwa isikhumba lowo muntu embathiswe ngaso ngaphambi kokuba afakwe emhlabathini, kwenza ukuthi abantu bancike kwi-zinkonjane ukuthi bathenge amabhokisi okufihla abantu abafe ngazo izandla zezinkonjane.

Ukusebenzisana ngokubambisana ave kuyinto enhle ebalulekile. Ngiye ngibone emcimbini. Uthole ukuthi amadoda asesibayeni ahlinza isilwane aqeda ukusigingqa, qede ogogo, izalukwazi bakhama amathumbu ukuze aphekwe adliwe ngakusasa ekuseni. Lapho ekhishini, omama bayaqoba, bapheka namadombolo, bapheka zonke izidlo ezizohambisana nale nyama ehlahlelwa esibayeni.

Ave kubalulekile ukuba nomuntu omthembayo ozoba seduze kwakho uma use uzothomba. Into engingayitshela umngani wami ukuthi angethembe ahlezi eza kumina ezobuza izinto, engizaziyo ngizomazisa, engingazazi sicele sibuze umuntu othe ukukhula kunathi uzosiyala. Kodwa into engingabaxwayisa ngayo ukuthi kulesi khathi imizwa yabo izoba ngaphezulu kwabo, ingase igcine isilimaze abantu abaseduze kwayo noma kwabona uqobo uma bengayilawuli ngendlela eqondile.

Emcimbini yokuqaliswa akukho okutheni mina engingasiza ngakho ngoba kule micimbi sihlezi sithembe abadala njengoba kuhlezi kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. Mina-ke into engingayibuza kumngani ukuthi uyayazi yini into elindelekile kuyena nanokuthi udinga ukuthi mina ngimsize ngalo kanjani.

Amazwe asalahla amasiko angcwele, ahlobene nemikhuba yokuthomba agcina esenamadoda amaningi angenanjongo. Amadoda enza noma ekanjani amadoda engayivikela imiphakathi yawo. Amadoda adlwengula, abulale, ngoba alalela amanye amadoda angenanqondo.

Amantombazane afundiswe amakhono abekelwe abafana kungase kwenzeke ukuthi bangabe besazibandakanya nabafana ngoba basuke sebekwazi ukuzibambela ndawo zonke.

Ukuze kutholakale isixazululo phakathi komakhelwane abangezwani, kungadingeka ukuthi ngingenelele ngenhloso yokuthi bakwazi ukusebenzisana. Lokhu kungenza ukuthi ngibaphoqe njalo ukuthi baxoxisane mayelana nento ezobasiza bobabili.

Ukuze kutholakale isixazululo kumalunga omphakathi akhathazeke ngokuthi kumoshwa amandla ngokuthi kufundiswe amantombazane asekhulile.